Iziqhamo ezivuthwa ebusika yiminqathe, ikhaphetshu, ispinatshi, ezinye iindidi zamathanga kunye netswele.

Batshana bam, ndiyavuya kakhulu le nto yokuba nicinge ukuza nizondincedisa ngezi hagu. Kodwa ke ndifuna ukunilumkisa, lo msebenzi udibanise nehagu ngumsebenzi onzima kakhulu. Iihagu zinkulu kwaye zinamandla. Xa ungumntu osebenza nehagu funeka uqiniseke ngento yakho. Funeka uzimisele ukuba sizawuphatha izinto, sisindwe, sigobe, sitshayele. Enye into, into edibanise nehagu ihamba nodaka namavumba angaqhelananga. Ukuba ke anizikhathalelanga ezi zinto okanye azinihluphi, ningeza sizosebenza. Ihagu bethunana iyaluma, funeka niyilindele naleyo. Xa usebenza nehagu akufunekanga uyize ngomva, kodwa ke izani.

Esona sityalo esityiwayo endisithandayo okanye endinomdla wokusityala lizambane. Izambane lithandwa ngumntu wonke kwaye lithi xa livuthiwe liphekeka kwiindidi ngeendidi zezidlo. Izambane uyakwazi uliqhotsa uzenzele iitshiphs, uyakwazi ulifaka egreyvini uphume nento entubululu. Izambane lithandwa nangubani na.

Abantu basedolophini baziqhelise into yokuba izityalo ezityiwayo zifumaneka ezivenkileni. Ngoko kunjalo ke ndingafane ndivume ndithi, ewe bazifumana lula. Kodwa kukhona nokunqongophala kolwazi ngoba zikhona izityalo ezityiwayo ezingadingi indawo enkulu ukuze zityaleke. Abantu ke basedolophini baqhele into yothenga evenkileni, abasenawo nomdla wokuba umntu azizamele noba sisitiya sokuba atyale ezo khaphetshu zimbini nezipinatshi ukuze ungasole uthenga yonke into lena.

Ngokolwazi wam lwam akhona amasebe ajongene nenkqubo yokubuyiselwa komhlaba eMzantsi Afrika, kodwa ke ingxaki esijongene nayo isikakhulu lurhwaphilizo. Ngoba kuye kuthiwe noba sekukhethwe loo mihlaba kuthiwe mayibuyiselwe kwabantu abathile, kukhutshwe amaphepha okuba abantu babhalise, kubekwe nemiqathango ekufuneka beyilandele, ufumanise ukuba into ezinjalo ziphelela emoyeni. Ndithetha nje, umama wam ondizalayo, kwakukho unyaka apho kwakuthiwe kukhupha kukhutshwa iifama lelinye lamasebe karhulumente. Waye wahamba eyikhangela le fama wayichonga, wabhalisa amaphepha waye wawangenisa kweli sebe, kodwa loo nto yaphelela emoyeni.

Kummandla waseKapa andinofane ndihlomle ngoba mna ndilapha eMpuma Koloni kwaye andikayi kwezi ndawo kubuzwa ngazo. Andinalo ulwazi leziqhamo ezikhula kakuhle kodwa ke umhlaba waphayana kuthiwa ufana nesanti le yaselwandle. Ngoku ke iziqhamo ezinofane zilunge apho ziziqhamo ezingawudingiyo umhlaba oqinileyo, kodwa ke nakhona andiqinisekanga.

Into eyenza kube lula ukutyala itswele kukufumaneka kwezithole kwaye nokuba umntu unayo na indawo yokutyala. Into eyenza ke kube nzima zirhorho kunye nezifo eziye zichaphazele izithole okanye izityalo.

Ngokolwazi lwam iinkomo kufuneka zimane zisiya phayana ediphini zikwazi ukuhlwanjwa, amakhalane angahlali abe khona. Kanti ayafumaneka namayeza agalelwa apha emqolweni wenkomo ukuze zikhuseleke emakhalaneni.

Into eyenza kube nzima lulwazi olunqongopheleyo. Iintsapho ezininzi ezilalini azisalimi kodwa sakhula kulinywa. Kwaye nobugqobhoka bunayo indima obudlalwayo kule nto yokuba singalimi okanye singaphili ngemfuyo nokulima singabantu abamnyama. Into abantu abaziqhelisileyo kungena evenkileni bathenge. Loo nto ke yofumana izinto lula, sizawuthi kulula ke ngoba ungena uthenge ungakhange usebenze, yiyo eyenza abantu bangakukhuthaleli ukuba ukutya kwabo bazikhulisele ngokwabo.

Umsebenzi wasefama kufuneka uqhubekile noba imozulu ithini. Eyona nto inoyenza kube bhetere, kube ngcono, ukusebenza phantsi kwezi mozulu zimbi kukufumana iimpahla ezikhuselayo, iminqwazi emikhulu xa kushushu namanzi anganqabi. Kwaye xa kunetha okanye kubanda, abantu bakwazi ukufumana izikhwehla.

Iimpawu zebhula emfuyweni endiyaziyo mna inye, kukungaphili kwesikhumba esi semfuyo. Kuba buboya begusha okanye ifele lenkomo, ubone apho. Andazi noba iba zizilonda okanye iba yintoni kodwa ndiye ndazi kwigusha iba nofele elingathi luyawa.

Ukuze ndikhusele imfuyo yam kwimbalela ndaye ndathenga amatanki ukuze ndiqiniseke ukuba noba omile amadami okanye awafumaneki amanzi enkampini, mna apha endlini ndiyawaqokelela amanzi, imfuyo ndiyinike isele xa ibuya edlelweni.

Urhulumente funeka afundise abantu ukuba bakwazi ukuzilimela kwiindawo abakuzo, umntu angaxhomekeki ekuthengeni. Loo nto ingabanceda abantu kakhulu.

Urhwaphilizo, ingxaki esijongene nayo lurhwaphilizo and urhwaphilizo lulibazisa yonke into. Uba nje urhulumente wethu angaqinisa isandla apha kurhwaphilizo kuthotywe isantya, umehluko omkhulu ungabonakala ngoba izinto ziyama ngenxa yorhwaphilizo. Kuyenzeka ukuba ilungiswe izinto, zikhutshwe izixhobo, kubekho imibono evelayo yokujongana nemicelimngeni kodwa ngenxa yokurhwaphiliza kwabantu izinto zingafiki kwabantu abazidingayo.

Abantu bangakwazi ukubuyela ekulimeni, sikwazi ukuba luluntu olusebenzayo, oluzenzelayo, singaxhomekeki kwamafama athile. Xa abantu benawo umhlaba singakwazi nokuqokelelana singabantu baloo ndawo ithile, sisebenzisane ukuze sikwazi ukuzenzela imisibenzi singajongi ukuqeshwa. Loo nto inganceda nabantu bayeke ubalekela ezidolophini ngenxa yokungabikho komsebenzi ezilalini.